Ndingakhetha ukungazenzi ngoba ke zifuna imali eninzi.

Ndizithandela umphokoqo ngoba umnandi yena umphokoqo and uyakhawuleza ukuvuthwa kwaye ke yinto endikhule ndiyithanda.

Into eye ingqubana ke iye ibe, ibe ngamasiko. Iba lisikolo ngoba kuKrestu kuthiwa awenziwa masiko, kwaNtu ke kwaXhosa siyawenza amasiko, siyaxhela.

Ibhinqa elitshatileyo linxiba ilokhwe, isiketi, lona elingatshatanga liyakwazi ukunxiba ijini kunye noshoti.

Yesu ungumhlobo, umhlobo wentliziyo.

Ndingamkhuthaza ngoba ke yinto efunwa nguye. Ukuba uyibona uba imlungele mna ndiyamkhuthaza ayenze.

Kubalulekile ukufuya ezilalini ngoba ke kaloku nokuba unomcimbi uyakwazi ukuba uthathe kwalapha emfuyweni yakho wenze umsebenzi, wenze loo mcimbi uwenzayo endlini yakho.

Udibanisa nefemeli yakulotata wakhe okanye nomntu ozalana onesiduko sakulotata wakhe, siboleke inkundla emzini simenzele umsebenzi.

Umgidi, siye sinxibe izibhaco zesiXhosa, sifake amaqhina amahle esiXhosa, impahla entle yesiXhosa.

Lidelela kakhulu ngoba akubalulekanga lifotwe. Kodwa ke ngamanye amaxesha kuyafuneka zibe khona i-memories, iimbali.

Konke mna endikubonayo kusenzeka kusekuhle kwisiko lakwaXhosa lokwaluka.

Asisasebenzi ngokuba ngoku izinto zitshintshile, iminyaka ihambile abantu benza izinto zesimanjemanje.

Wayengumfino lowo kwaye wayephekwe kamnandi, ndandiqala nowutya umfino.

Ndingazama ukuba ndikhangele lo msebenzana ndikwazi uzongezelela iimpahla.

Ndingenza sure ukuba apha endlini kusoloko kuthethwa isiXhosa, isilungu ibe yinto yasesikolweni. And kwaye kusoloko sigoduka sisiya emakhaya, siyovakasha ezilalini.

Bagade umntana, bambonise indlela elungileyo yokuziphatha.

Uye umsondeze kwifemeli, aziswe nokuba uze ke noba kuthiwa uxhelelwe loo gusha okanye ibhokhwe yomazisa.

Ndingasoloko ndigoduka nabo ndibasa ezilalini apho imvelaphi yethu isuka khona.

Besakha izinto ngemithi ngamaplanga benze ifenitsha, into ebalulekileyo kwaye babekwazi nozenzela iintonga.

Akukabikho tshintsho, nangoku izithuthi zifika, ukuba awuyifumenanga ngentseni uye uyifumane emalanga.

Ndazama ukufaka izinto zesilungu kukutya kwesiNtu, apho ke ingeyo ndlela leyo. Ngoba ukutya kuqhelwe ufakwa ityiwa yesiNtu kube njalo, ndafaka izipayisizi mna zesilungu nezamaIndiya.

Ngokuba bathethe isiXhosa xa bethetha nabo, babafundise ukuba bave ukuba simnandi isiXhosa.

Ngumbono omhle nalowo ngokuba ke sizawuthi xa sibona yena sikhumbule umakhulu.

Ngokuba bamane beboniswa eleke kuphekwa ukutya kwesiNtu ukuba kuphekwa kanje ke bantwana, kubhalwe naphantsi ukuze bakwazi ukubona abantwana.

Luye lube nzima ngoba kaloku siye simpitshane, singene sibaninzi kuloo veni kuba wonke umntu efuna ukuya edolophini.

Bafundiswe indlela yokuziphatha nendlela yokufunda ukupheka nokuhlamba izinto , ukuphatha umzi.

Kukunxiba kakuhle amadakhi, ndifake nefaskothi kwaye ndenze ndifake neqhiya ndigqume intloko. Kwaye ndifake ndenze kakuhle ukuba into endiyinxibileyo eyilokhwe inde iphela ngaphaa kwamadolo.

Ndoda enkulu apha kwaXhosa ke uyathulwa umnqwazi xa ungena endlini. Ngoko ke xa usenza kanjalo ke ubonisa intlonipho ngoba ke indoda ayithwali endlini.